Ke ile ka thoma ho kganna koloi, ke rutwa ke malomaka. Ha o kganna koloi o tshwanetse hore o be mo maikutlong a mantle, le hona o seke wa ba le letshoho. Ka hore ha o ka ba le letshoho o tla thula.

Mokgatlo wa Arrive Alive o pholositse batho ba ba ngata, ka he o thusa batho hore ba seke banwa jwala ha ba kganna koloi. Ka he e tla cause-a di-accident le hore batho ba ba lahlehelwa ke maphelo a bona a ka dikotsi.

O tshwanetse o pake tool box ya hao hore ho ka hlahelwa ke kotsi mo tseleng o kgone ho lokisa, o kgone ho tswela pele ka leeto la hao. O seke wa thuswa ke batho bao eleng hore hao ba tsebe.

Polekeng e ke dulang ho hona, batho ba hona ho tshwana le batho ba ho kganna di-taxi. Haba batle Uber or Bolt kae e re ba ba tsehela mesebetsi.

Nkare ho yena ntate, ke kopa hore o fedise bohale ba hao ka hee ha ke na dichomi ha ke na batswalle e bile ha ke na motho, e leng hore ka tshehisana le yena ka he ba tshaba wena o na le sethunya. Ke kopa hore o dire dilo tsa hao ka sephiring o seke wa bontsha batho hore wena o ka bolaya batho.

Jwale ka motho oo asa bueng haholo nka ba botsa hore ho lokile ha hona bothata mara, e feela le seke la tsea botho ba motho la bo dira botlaela ka ba tlo kopana le batho bao le horeng ba tlo dira dilo tse mpe.

Ke ile ka ba le moahisano o be a rata bicycle ka pelo ya hae yohle mo loreng obe a ya tseleng e ohle, a ya kwa a yang ka bicycle. E fela ile a hlahella ke kotsi mo eleng hore o kile a thula koloi a ba a hlokahala ka lebaka la bicycle.

E hlalosa ke hore batho ba loreng ba kganna dikoloi, ba phela nwele majwala ha ba ya dilong tsa bona, le hona ba kgona ho ira hore ho be le dikotsi mo tseleng.

Nka ba bolella hore ke kgopela hore ba bolelle le motho e leng hore o kganna tekesi e leng hore eleng hore wa re late. Ka hobane ka matsatsi a mangwe o na le hore jikela a re late ko plek, e leng hore ha re tsebe le hona ha ya bolokeha poleke eo. So ke kgopela hore ba tshwere monyetla eo eleng ho reng, ba tla mo bolella ba mo hlalosetse hore rena as babereki ba bona, re bolokehile ebile re fihlile hae ka tsela e maleba.

Metro rail e bolokehile le ditjhelete tsa hona di fatshe. Nkare motho a ka e sebedisa ha na le budget e leng hore o e latelela hore a seke a over spend-a.

Ke nahanne hore Bolt e tshwanetse hore e be le monyetla wa safety hore re kgone ho sireletsa bakganni ba yona. Ka he he o bitsa motho wa Uber or wa Bolt o kgone ho netefatsa identity ya hao hore ba kgone ho tseba hore ke mang a hlasetseng mang.

Hore ba kgone ho ya batho ba mahae pele hore ba kgone ho kreya monyetla le dilo tse loreng di ba tshwanela hore ba kgone ho ba all right.

Diporo le diterene di senyehle ka he tshepe e leng hore ba e sebedisa moo seporong e tura ka kudu, ka ha batho ba di utswa, ba di rekisa.

Ka ha batho ba Uber kapa ba Bolt ba kganne ha botse e bile ba kganna ba iketlile, ka he ba tseba hore motho o ba mo isang, ba mo tsamaisang otshwanetse hore a bolokehe, a fihle ko a leng ka tsela e maleba.

Nka mo bolella hore na a ka nna kganna taxi hore ke tle ke lwane le batho ba le horeng ena, o lwa le bona ke nyaka ho fihla hae kapa kwa ke yang ka kgotso.

Hase ntho e lokileng hore batho ba baholo ba ekeletse tjhelete ya grant ka he ba bangwe ba raloka ka yona ebile ha ba etse dilo tsa maleba ka yona.

Hore ba hire batho ba bangata ba loreng ba tlo ba thusa hore dilo tsa bona di kgone ho sepela ka nako.

Nka ba botsa hore ba tshwanetse ba fe bana monyetla wa hore ba ba fe ye taxi kapa e leng hore e tla ba isa sekolong hore ba kgone ho fihla sekolong ka nako.

Ditjhelete tse di patalang di thusa ka ho patela batho ba e loreng ba robetse moo dikotsing le hona hore diskontiri di kgone ho lokisiwa.

Re ka leka hore batho bohle ba be le monyetla, ho sepela le hona hore ho avoid-iwe traffic mo tseleng.